Ingcebiso yam ingaba kukuba angayidlakathelisi xa eyisebenzisa, ayisebenzise ngononophelo ngoba kaloku kukho amaxesha kaxakeka, laa maxesha anzima kungekho mntu uwacelayo. Xa use uyisebenzise yonke into umhlawumbi ngoku kusemandi kungokuba uzawubalekela phi na kumaxesha kaxakeka. Elam ke lithi makayisebenzise ngononophelo ze kuthi xa kufike lawo maxesha kaxakeka singakhange siwacele kwathina akwazi ukusebenzisa ikhredithi khadi yakhe.

Ikhredithi khadi into elinceda kuyo ndingathi linceda okokuba uqhawulise ingxaki ojongene nayo ngaloo mzuzu, umhlawumbi awunayo imali, umhlawumbi awunayo into, awunayo iyenze njani. Ngoku ke ngoku uye uthi xa une-credit card yonke into yakho ibe lula uthathe nje ngokubhatala ngekhredithi khadi yakho. Uthi ke ngoku mhla wanayo imali uyohlawula ibhenki leyo kodwa okwangoku ungenayo imali ube usebenzise i-credit card yakho, ukwazi uqhawulisa ezi ngxakana ziba khona nje zilapha phambi kwakho zincinci.

Into endiyinxungupheleyo ngoba kaloku besendizixelele uba ndizawuqokelela noko iimpahlana ezithile zobusika kweli khadi. Ngoku xa lingavumiyo kwalona ndibe ndingenayo naloo mali ebhankini okwangoku kungokuba abantwana bam baza kunxiba ntoni? Kowu andizange ndikhathazeke kanje. Andikhathazekanga ndiyinyama. Yho! Besendizixelele ngeli khadi, ngoku ke xa ingazuvuma le bhanki ngenxa yale nto yale credit score hayi andiyazi nam uba ndiya kuyinceda njani, ngoba kaloku ubiyawundenzela lula yonke into.

Ukuze ukwazi ukuvula iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika kufuneka uphathe, ngokolwazi lwam, kufuneka uze nezinto ezimbini endiqinisekileyo ngazo. Eyokuqala sisazisi esalapha eMzantsi Afrika ze esesibini ibe bubungqina bedilesi eyalapho uhlala khona. Zezona zinto ndiqonde uba singoongqaphambili xa kufuneke uvule ikhadi lebhanki ezo.

Izizathu ezenza ukuba abantu badinge ikhadi ledebhithi, okokuqala, ndingathi yindlela lula yokuba ufumane imali yakho, yindlela lula yokuba ubhatale izinto zakho. Uhlawumbi xa usevenkileni uyokwenza, uyothenga gxebe, izinto zakho ezithile okanye xa ufuna ukuhlawula loo nto. Iyenza umsebenzi lula, akukho sidingo sokuba uye ebhankini ngqo kodwa ke uyawuthatha ngosebenzisa ikhadi lakho ledebhithi. Ndingathi inceda njalo yenza ubomi lula ngelo hlobo.

Ndicinga ukuba yinto elungileyo le yokuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki ngoba kaloku kukho la maxesha angoku oba sihlala nabantu abangengobemi balapha. Ngoku ke ngoku kuye kube lula xa uthe wavelisa idilesi yakho ukubonakalisa ukuba ungowalapha eMzantsi futhi uhlala kwalapha. Naxa befuna ukuthumelela imiyalezo masithi baneento ezintsha ezivelileyo ebhankini, umhlawumbi umnxeba wakho awusasebenzi okanye awunawo wona umnxeba lowo, kuye kube lula ukuba mabakuphosele yonke le nkcukacha banayo, bakuthumelele ngeposi ize kuwe ngeleta xa ungafumanekiyo emnxebeni.

Yho, mimbi into endehleleyo ndisandutshonelwea likhadi lebhanki ngoku apha kwi-ATM, lisandutshona ngoku. Andazi noba mandenze njani, indlela endikhathazeke ngayo andiyazi noba ndingayiqala ngaphi. Lisandukutshona ngoku ikhadi lam. Ndikhathazeke, ndikhathazeke, ndinxunguphele andiyazi uba ndikhathazeke yhu. Andiyazi uba ndingayibeka njani ngoba kaloku indlela endikhathazeke ngayo asoze ndiphinde ndibe nandlela yokuya etawuni ngoku, yobheka edolophini, ngoba kaloku imali yokhwela, iphinde yimpelaveki le. Ndiyawuze ndibe nemini, ndizawuphinda ndibe nethuba nini ngoku yophinda uyokwenza elinye ikhadi?